Sa ntlha, ba go tlhatlhoba le go tlhomamisa gore a o a berekang na. Go tswa foo, ba tlhatlhoba gore o amogela bokae, mme fa o dirisa madi sentle, ba tlhatlhoba direkoto tsa gago, gape di tlhomamisa gore o a, a o a kgona go nna le madi a setseng mo account-ong ya gago, gore o ka a dirisa ka botlhale. Ga fetsa, ba ka kgona go amogela kopo ya karata ya sekolo.

Ke tshwanetse go akanya gore ke tla dirisa efe go reka dilo tse ke di tlhokang, le dilwana tse ke di tlhokang, gore karata ya sekolo e dirisiwe fela mo dilong tse ke di tlhokang. Ga ke a tshwanela go e senya ka dilo tse ke sa di tlhokegeng, e ka nna ya senya record-to ya me, ke ne ke sa ke tla go kgona go duela madi a karata.

Go tla nna thata gore ke dire kopo ya karata e nngwe ya sekoloto. Go dira gore ke lebega ekete ga ke kgone go duela madi a ke a admilweng, le fa gone ke solofeditse go a duela. Go baakanya seno, ke tshwanetse go dira tsela ya go dira tumelano le bona, le go duela ka iketlo gore ba ntshepe.

Diphoso tse di tlwaelegileng di tshwana le go se duele ka nako, le go duela madi a a kwa , a a kwa , a a kwa ga tlase. Gape le go dirisa karata ya gago ya sekoloto go feta se o kgonang go se duela, gore e atlege, o tshwanetse go bua boammaaruri mme o ntshe tse di maleba, tse di jaaka address-e, legae le ko o berekang teng.

Go botlhokwa thata, mme ke tshwanetse go nna kelotlhoko ka gore nka tlhopha karata e e phoso ya sekoloto e e ka dirang gore ke phutlhame. Maemo a ka nna a dira gore dithoto tsa me tsotlhe di seka tsa tlhola di nna teng, mme a senya rekoto ya me ka go nna le karata ya sekoloto mo botshelong.

E tla dira gore batho ba tlhaloganye ka go nna le dikarata tsa sekoloto, le gore ba ka dira kopo ya tsona leng. Ba tshwanetse go nna ba tlhomame, ebile ba ipaakanyetse gore ba seka ba tlhopha dikarata tse di sa siamang.

Banka e lebelela rekoto ya gago ya gore o dirisa madi a gago jang le gore o amogela bokae fa o thapilwe, e duedisa morokotso ka kgwedi go ya ka gore o tla kgona go duela ka lobaka lo lo kana-kanang.

Selo se se molemo ka thulaganyo eno ya go tsaya madi mo account-ong, ke fa o dirisa madi a mantsi go feta a o nang le one mo akhaontong ya gago ya , mme bank-a e bo e sa ntse e duela madi a o a dirisitseng.

O duedisiwa morokotso o o fetang madi a o a adimileng kwa tshimologong. Molao wa sekoloto o raya gore o ka se duedisiwe morokotso o o fetang wa madi a o a adimileng kwa tshimologong, mme e rarahane, ebile ya fetoga.

Motho o tshwanetse go nna le tekanyetso e e gagametseng ya ka fa a ka dirisang madi ka teng, gore a ka se, gore a seka a dirisa madi a mantsi go feta a a tlhokegang. Gape, o tshwanetse go nna le tekanyetso ya ka fa a ka a dirisang, gore a seka a duedisiwang madi a mantsi.

Go na le dikadimo tse dingwe tsa botho, tse o ka kgonang go bala nako ya go duela madi ka tsona, ntle le go duedisiwa madi a a oketsegileng a a feteletseng.

Mo go ba ba eletsang go ya kwa dinageng di sele, ga go reye o tshwanetse go nna le madi a a tswang kwa dinageng di sele. Tuelo ya thekisano ya kwa dinageng di sele ke tuelo e e duelwang ke setheo sa madi mo morekising yo o dirisang karata ya go duela ileketeroniki, go reka ka madi a a tswang kwa dinageng di sele.

Forex e akaretsa go ananya madi ka ama. E tlhoka passport-o e e siameng, bosupi jwa mosepedi, ticket-e ya sefofane le bosupi jwa address-e.

Ke utlwile batho ba re go-go tlhoka madi a mantsi le kitso, mme o ka nna wa latlhegelwa ke madi a mantsi fa o sa ithute ka go.

O tla feleletsa o na le dikoloto tse dintsi. Di-bank-a di tla go tsenya mo lenaaneng le le ntsho kgotsa di tla tsaya dithoto tsa gago. Di ka go senyetsa rekoto mo botshelong.

Ke ne ke tla leka pele go bona gore ke ka ntlha ya eng fa a dira jalo. Go tswa foo, ke mo itsisi ka dikotsi tsa go latlhegelwa ke madi ka ntlha ya forex.

Ke ne ke tla gakgamala le go itumela ka nako e le nngwe. Ke ne ke tla fetola matshelo a lelapa la me, mme ke itsise mongwe wa bona ka forex.